Eyona nto endiqonda okokuba inzima phakathi kokutyala nokuvuna leli candelo okanye leli cala lokutyala ngoba xana kutyalwa kuyasetyenzwa izandla ziba mdaka kufakwa imbewu ngamanye amaxesha kufikwe umhlaba unokhula kumele la mhlaba utshentulwe ukuze ulungelwe. Ngamanye amaxesha la mhlaba ahlakulelwe ukuze ube kwisimo esithambileyo khona ukuze la mbewu yombona ikwazi ukufakwa, kanti xana kusele kuvunwa kuvele kuthathwe umbona akusekho nto inzima ngoba isiqhamo sombona sesivelile.

Mhlobo wam woshishino ndiyakholelwa ukuba ukulima imbewu kajongilanga kuyinzuzo ngakumbi kunezinye izityalo zorhwebo, ujongilanga ufuna amanzi ambalwa kwaye unemveliso ephezulu kwaye imarike yakhe iyakhula ngenxa yesidingo seoyile kajongilanga nezinto zokutya ezinempilo zikwalapha kuye, neendleko zakhe ziphantsi nto leyo ethetha ukuba ingeniso yethu ingakhula kakhulu ngesi sizathu. Ndicinga ukuba sifanele kuba siyiqwalasele le nto yokuba simtyale kakhulu ujongilanga ukuba sizokwazi ukuba siliphucule ushishini lwethu.

Ndicinga okokuba abantu bakuthi basenawo umdla kwaye basaziququzelela izinto ezifana nokwakha okanye nokulima iigadi ngoba xa sijonga kwiilokishi ezithile ezinabantu bakuthi siye sibabhaqe abantu bakuthi bengenelela kwizinto zikarhulumente ezifana nee-NPO apho bethatha abantu bokuhlala kwiminyaka ngeminyaka bebafundisa indlela yokulima igadi, kwaye bebanika izakhono ezithile zokuphila ngoba ezi zityalo ezi abazityalayo ziphinde zibe luncedo kwakubo ngoba uzawuzibhaqa kwabona bephinda befumana impilo kuzo, kwabona bephinda befumana izakhono kwiilokishi esihlala kuzo.

Amazwe afane athenge izityalo ngamazwe afana noChina, nooNetherlands kwakunye neMelika ebizwa ngesilungu ngokuba yiUnited States of America. Ezo zezinye zeendawo ezithi zithenge kuMzantsi Afrika izityalo zokuphila.

Ubungakanani besivuno bubalulekile kwezolimo kuba buchaza inani lesivuno esiveliswa ngumhlaba othile, eli nani libalulekile kuba linempembelelo enkulu kwezoqoqosho, ukhuseleko lokutya nendlela abalimi abenza ngayo izigqibo.

Isityalo esityiwa kakhulu emhlabeni yirhasi yengqolowa ngokwezibalo zezizwe ezimanyeneyo i-FAO. Irhasi yeyona sityalo sisetyenziswa kakhulu ngabantu ukutya imihla le ngakumbi kumazwekwazi afana neAsia, iAfrika naseAmelika. Izinto ezintathu ezibalulekileyo malunga nerhasi sisidlo esiphambili kubantu abanintsi siyakhula kwiindawo ezinemvula eninzi, iindidi ezinintsi zayo irhasi zikhona.

Isityalo esityiwa kakhulu emhlabeni kukha irhasi yengqolowa, ngokwezibalo zezizwe ezimanyeneyo i-FAO irhasi yeyona sityalo sisetyenzwa kakhulu ngabantu ukutya imihla le ngakumbi kumazwekazi afana neAsia, iAfrika naseAmerica. Izinto ezintathu endingathi zibalulekile malunga nerhasi isisidlo esiphambili kubantu abanintsi, iyakhula kwiindawo zonke ezinemvula enintsi. Okwesithathu, iindidi ezinintsi zayo zikhona azinqabanga tu kumazwe ngamazwe.

Umoba usetyenziswa kakhulu ukuvelisa iswekile eyimveliso esetyenziswa phantsi kuzo zonke iindawo zobomi ukusukela ekuphekeni, kwimveliso zokutya nakwiziselo ezinjengezithambileyo ukuya kumayeza umoba ulungile ukusetyenziswa.

Makhe ndikubalisele njengomfana ngendlela nje elula nethe gabalala. Mandikuxelele nje ngesi sityalo sibizwa njengo jongilanga u-sunflower akusiso nje isityalo esihle ukujonga, sinemisebenzi emininzi engenza impilo ibe ngcono. Umzekelo, ujongilanga uvelisa ioyile efakwa kwiziselo nasekuphekeni, le oyile ibizwa ngokuba yi-sunflower oil, iyathanda kakhulu ukuba nempilo ayinawo amafutha amabi ngoko ke ngokunjalo uluncedo kakhulu nasentliziyweni nakwezezimali uyeyona ifikelelekayo.

Imeko yomhlaba okanye umgangatho womhlaba inefuthe elikhulu kwindlela izityalo ezikhula ngayo nto leyo echaphazela ngqo umgangatho wesivuno, umzekelo ukuba umhlaba unesondlo esifanelekileyo ezifana nee-nitrogen, nee-phosphorus, nee-potassium izityalo zikhula zomelele zivelise futhi iziqhamo, izilimo okanye imifuno. Ukuba akukho sondlo zaneleyo izityalo ziba buthakathaka zikhule kancinci kwaye isivuno sibe semgangathweni ophantsi esingafanelekanga ukuba sibe kanti siyathengiswa ngawo.

Umhlaba into eyenziwayo ngamandla uyahlakulelwa, kumatyeli amaninzi into yokuqala eyenziwayo kuqala kususwe izityalo okanye ukhula olungafanelekanga lususwe, lugawulwe lubekwe bucala. Umhlaba ahlakulelwe emveni koba ehlakuleliwe athambe imbewu ifakwe, xana ke ngoku imbewu ifakiwe kuqaliswe ke ngoku kwenziwa iimfanelo zokulima kukcenkceshelwe, kunkcenkceshelwe imbewu umhlaba umane ukrotywa ujongwa intoba awunalo ukhula oluphuma ecaleni olungesiso isiqhamo nesivuno esilindelekileyo ukuba siphume.